Sebapadi sa bolo seo ke se ratang Relebohile Mofokeng, mme o bontsha bana ba bangata hore dilemong tse nyanenyana o ka kgona ho fihlella seo se batlang mme ka papadi ya bolo fela le ho bontsha hore bana ba banyane hore ba ka tswelella jwang, ba ka tswelella jwang. Ha o so qetile dithuto mme o sa tsebe hore o ka etsang.

Ke ka moo re ne re thotse monyetla wa hore re shebelle marangrang a di- Television moo ne re a shebella mahala. E le ka SABC three, ho ne ho le bobebe haholoholo hona jwale SABC three. Ha e sa bapala. Ha ke hopola hantle ha e sa bapala hoo ho ile hwa etsa batho hore ba seke, ba hlotse, ba shebella cricket mme ho no le monate haholo ha re ne re shebella ka moo ka Channel _eng eo.

Bolo ho monate haholo hobane ke moo o ikwetlisetsang teng. Ene di o thibela moferefereng onana o mongata moo o tlo qetelletseng. O bile setlokotsebe ho bapalla bolo ke. Hona ho bohlokwa ho bontshang hore mme o wela dipapading tse feng ha ebe o batla ho tseba hore o bapalla papadi e feng and. Ho bohlokwa le hore batho bona motseng ba e ba ofe le mantswe a monate hore o hlokomele hore le wena o etsa ntho e molemo haholo bophelong le setjhabeng. Ke sona seo se etsang hore ke be matjato hakanakana ke hore ke qetelletse ke ikemiseditse hore papadi ena ya bolo e bohlokwa haholo.

Seo ke se ratang ke Shandesh, Shandesh ke ngwanana a hlahang Limpopo. Seo ke se ratang sa hae ke ho bontsha batjha ba bangata hore le ha ebe o sa ruteha le ha ebe o sa tsebe Senyesemane, o ka kgona ho tswelella mme seo o se qadileng o sa nahanang hore se ka o beha hole ke sona seo se tla etsa hore o qetelletseng o beng hole. Kajeno lena la letsatsi sona se nrutileng hore bophelong o ikemisetsa ha o etsa ntho.

Atleha hobane ke bona re sokola le ho fitlhelang hona wa letsatsi. Ebile ntho ya nakwana feela hoo re ileng ra thaba haholo mme e la ka re ntsha kore maemong e, re ne re ya bona hore monana ke maemong a thata. Empa ka motsotso oo ho bile hwa ba na le lethabonyana. Ke yona fela e la ka tjhentjha bophelo ba rona lethabonyana leo la ka nako eo mme kamora moo ha o ka ba hwa. Etsahala letho le hona jwale le mesebetsi e tse sokoleha.

Dipapadi tsee di thusa batjha haholoholo ho lwantshana le bofuma, le hape le ho ekelletsa mesebetsi. Hoo re senang mosebetsi batjha ba bona. Ho le bohlokwa ho kena dipapading tsenana moo ba qetelletseng ba se bile ba thola tjhelete ebilene, ba ba kgona ho ikeketsa tseo tsohle le ho lwantsha botlokotsebe bo bongata, hobane batjha bongata ba bona ha ba sena mesebetsi, ba etsa botlokotsebe bo tshabeileng haholo. Jwale ke bona ho le bobebe ho re na le dipapadi tsenana. Ho bontsha hore batjha ba tswelle pele. ka dithuto tsa bona, le matla bona.

Re le batswadi ho bohlokwa hore ho ka ba jwang ha re ka ra bua le Mmasepala kapo rona batswadi ra nka mehato ya hore re etsa matsapa a hore bana ba thole moo ho ka bapallwang teng. Kapa ba thole dintho tseo ba ka bapalang ka tsona ho fokotsa hore bana ba etse botoutu le ho fokotsa hore bana ba shebane le dintho tse sa ba lokelang hobane bana ba rona ha ba sa bona hore kajeno ke bana. Bana ba rona, ke batho ba baholo e le bana. Hore re fokotse sena se etsahalang, re tlameha hore re le batswadi re nke mohatelo pele hore re kgone ho bona hore re thusa bana ba rona jwang.